Ke rata boemafofane ba Cape Town International Airport hobane bo dula e le boemafofane bo botle ka ho fetisisa Afrika Borwa. E sita le Afrika ka baka la boqapi ba bona, bokgabane le tshebeletso tsa bona. Mme ke rata ho tsamaya leeto la motshehare hore ke kgone ho bona dibaka ke lehodimo, ke bone le botle ba tsona.

Morao tjena di ntwa tsa bo raditekesi di batla di fokotsehile ka hobane ba baholo ba tshwereng mokgatlo ona wa ditekesi bakeng tse metjha e metjha, e latelwang mme e batla e le boima. Hape kgafetsa kgafetsa ba baholo ba tshwereng mokgatlo wa ditekesi ba a tla ba ba sheba mme ba etsa bonnete ba hore di tekesi tsa bona di dula di le molaong ebile di le molaong ka hara tsela, ebile di dumelletswe hore di ka nka batho. Se neng se ba lwantsha ke seo sa hore ba bang bane ba batla ho una ho feta batho ba bang e be ba qetella ba bolayana.

Rick Shaw ha e sale e le karolo ya lefa la Durban ho tloha qalong ya lekgolo la bo twenty ba dilemo. E neng e hlahiswa e le mokgwa wa mantlha wa di palangwang, kajeko di sebediswa e le lehokela se makatsang sa nako e fetileng ya toropo se hokelang bahlaodi ba batlang ho ba karolo ya nalane ya Durban. Rick Shaw di kentswe tshebetsong ka letsholo haholo bohlaoding ba Durban ka hofa baeti boiphihlelo bo ikgethang ba setso le nalane ya bona. Rick Shaw hangata e kgannwa ke batho ba apereng diaparo tse mahlahahlaha tsa setso sa maZulu. Ba rwetse le dituku tse majabajaba, ba eketsa maikutlo a sebele ka setso sa bona le boiphihlelo ba bona.

Tikete ena ke e rekile lebenkeleng la se lehahe la Shoprite. Ke e rekile letsatsing la maobane, ke e reka ka tjhelete e kalo ka makgolo a le mararo. Ke ne ke sebedisa bukana yala ya boitsibiso le mabitso a ka ka botlalo ha ne ke ngodisa. Ke utlwa ke maketse haholo ebile kesa tsebe hore ketla reng hobane tikete ena hakeso ka ba ke e sebedisa ha esale ke e reka ka la maobane. Ha e soka ba e sebetsa, ke hona ene o tlatla e sebetsa letsatsing lena la kajeno. Ke utlwa ke sa tsebe hore ke tla etsa jwang.